Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data, di tila gore batlhokatiro ba ka kgona go tsena mo mafaratlhatlheng a tlhaeletsano kgotsa le mafaratlhatlha a inthanete, go ka batla tiro le go ka bona gore ba ka oketsa kitso ya bone jang, e tla ba thusang gore ba kgone go nna le maitemogelo a mantsi mo ditirong tse di rileng.

Ke dirisa data ya MTN, mme ke e reka ka diranta di le masome a matlhano, e tsaya sebaka sa beke, e tsena mo mafaratlhatlheng, o ka e dirisetsa go tsena mo mafaratlhatlheng a boitapoloso jaaka Facebook-u, WhatsApp-o gore o nne o tlotla le ba masika, o tshwara kgang le ditsala. Ke tlhopa yone ka gonne ga e ture ebile e sesolo, e tlhwatlhwatlase go feta di le dintsi.

Tlhwatlhwa ya data e ke rekile mo kgweding e e fetileng, ke di-gig-ara di ka nna masome a mabedi, ke e dirisitse sebaka sa kgwedi. Mme ka fa motho a batla go reka data, o tshwanetse go ka lebelela gore sa ntlha, o e dirisetsa mabaka a feng, a ke go tsena mo inthanete kgotsa mo mafaratlhatlheng a boitapoloso, le gore o na le bokae bo e le goreng a ka bo dirisa go ka reka data.

Ke digigara di le makgolo a mabedi, e ka intumedisang. Nka kgona le go e dirisa kgwedi yotlhe, ebile nka rata gore e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi, kgwedi nngwe le nngwe.

Go tsenngwa ga mafaratlhatlha a five G, go ka thusa gore go oketse lebelo la mafaratlhatlha a boitapoloso ga mmogo le a inthanete. Ke nagana gore madirelo a ka tswelwang mosola ke seno, ke kwa ditirong, ke kwa diofising, ka kwa e le goreng gantsi go dirisiwa megala ya letheka kgotsa di-computer-ra. Mme ditšhono tse dišwa ke gore, go tla nna le ditiro, go tla nna le gore batho ba kgone go bona dilo ka bonako mo mafaratlhatlheng.

Go tsenya data, go ya ka gore o dirisa mafaratlhatlha or-re ke re network-e e feng. Tla re tse tshedimosetso ka MTN, o tla tobetsa nomore, o tla tobetsa naledi nngwe nne nngwe le nomore hash, mme o tsene o senke mo go kwadilweng data, o tsene, o shebe or-re o lebe gore ke e feng e maleba, e wena o e batlang, morago ga moo, o press-e nomoro e e le goreng e tsamaisana le data e o e batlang, mme e tla tsena mo founung.